Ho lema ha se ntho ya batho ba baholo feela, ke ntho e ka o thusang ho ba na le bokgoni bo botjha. Hape ke tla o bolokela tjhelete hobane o tla ba na le matla a hore tsatsi leo o se nang yona tjhelete kapa le ha o na le yona. Empa o batla ho e boloka, o se ke wa ya dibenkeleng, empa tseo o ka di tholang lebenkeleng, o be le tsona moo ha hao moo o lemileng teng. Ke ntho e ntle eo fa bokgoni eo bontsha ntho e ntjha eo ka ithutang yona, hape e etsa hore o etse ntho e ka etsang hore o boloke tjhelete, o je le dijo tse ahang mmele.

Dihwai di ka baballa metsi ka ho fetohela mekgweng ya ho nosetsa ka marothodi le ho bokella metsi a pula ha a na. Nako e bohlale hape ya nako ya ho nosetsa dijalo le yona e ka thusa, mme le ho lema dimela tse sa hlokeng metsi a mangata ke mohato o motle. Ho kwaela mobu ho pota-pota dimela le ho se leme mobu haholo ho thibela mongobo ho tswa. Maqheka ana kaofela a ka thusa dihwai ho fumana le ho boloka metsi a mangata bakeng sa masimo a bona.

Ke lebohela ka moo o sebeditseng ka makgethe dilemong, mme ke batla o tsebe hore kea ho ananela hape le company ya ho ananela. Empa ho bohlokwa hore re be company e latelang molao, ha o ka emiswa ke maponesa mme ba fumana hore ha o na dipampiri tse molaong tsa ho kganna, company e tla ifumana e le mathateng a maholo haholo. Ke kopa hore o tsamaye o lokise dipampiri mme o kgutle, ha o kgutla ke teng moo re tla buang hape hore o tla kgutla jwang mosebetsing.

Mmuso o ka tshehetsa borapolasi ho ikamahanya le maemo a lehodimo ka ho kopanya dikgothaletso tsa le thuso e sebetsang. Sena se ka kenyelletsa ho fana ka dithuso bakeng sa mekgwa ya temo e sebetsanang le maemo a lehodimo. Ho fana ka dikadimo tse nang le tswala e tlase bakeng sa mahlale a ho ikamahanya le maemo. Ho theha mananeho a kgethehileng a insurance ya dijalo bakeng sa dikotsi tsa boemo ba lehodimo, le ho tsetella meahong ya bohlokwa jwale ka ditshebediso tsa ho nosetsa le tharollo ya matla e ka ntjhafatswang.

Mangangajane a na le tatso e matla, hape e tshwarellang nako e telele. A ka natefelwa e le snack-e kapa sejo feela se ka mahlakoreng. Batho ba setse ba omisa ditholwana tse kang diperekisi bakeng sa ho bolokwa hape le ho lelefatsa bophelo ba tsona. Ho etsa hore di fumanehe selemo ho pota ha ditholwana tse ntjha di le siyo. Ho omisa ho boetse ho tsepamisa tswekere hape le tatso ya ditholwana tsa tlhaho. Mme ho ka etsa hore di nkehe ha bonolo le ho di boloka le ho jewa.

Ho nka basadi ka botebo temong le ho tshehetsa ho kenya letsoho ha bona, ho hlahisa melemo e mengata bakeng sa tlhahiso ya temo le ho tshwarella. Ha dihwai tsa basadi di fumana phihlello e lekanang ya ho sebediswa, kwetliso le matla a ho etsa diqeto. Tlhahiso ya temo ka kakaretso ya eketseha. Hape, basadi ba atisa ho tlisa mekgwa e fapaneng ya tsebo le mekgwa ya temo. Ho bohloka hore ba nkwe hantle ba thabiswe mme ba bontshane hore le bona ba na le dikelello tse kgonang ho tlisa botle temong.

Ho fumana tjhelete ya UIF ha ho thata haholo, wa tshwaneleha haeba ka bobedi wena le mohiri wa hao le ntse le kenya letsoho ka one percent ho tswa moputsong wa hao. Bonyane dibeke tse thirteen pele oe hloka, hao fellwa ke mosebetsi. Nka feela ID ya hao, foromo ya UI nineteen ho mohiri wa hao, payslip ya hao ya ho qetela le foromo ya dintlha tsa banka UI two Point eight. Ebe o leba setsing sa basebetsi se haufi, kapa o sebedisa mokgwa wa internet-eng wa U-filing. Etsa bonnete ba hore o etsa sena pele selemo se fela ka mora hore o lahlehelwe ke mosebetsi, o tla fumana dipakeng tsa thirty-eight, to sixty percent ya seo o neng o se fumana pele ho fihlela dikgwedi tse eight.

Ke na le thahasello ya ho le ruta ho lema hobane, ho ithuta ho lema ho ka fetola maphelo a lona ka tsela tse ding tse ngata. Baahi ba bangata ba makeisheneng le sebedisa karolo e kgolo ya tjhelete ya lona dijong tsa mantlha. Ka hoo ho lema meroho lapeng kapa di tsa setjhaba, ho ka fokotsa dikgakanyo tsa ditjhelete haholo. Hape ho ka le thusa lona mmeleng hobane le tla be le ja dijo tse le tsebang hore ke lona ba di emme, mme la tseba hore ke eng se keneng ho tsona. Sena se ka etsa hore bokudi bo bongata bo fokotsehe.

Mekgw e meng e sebetsang ya ho boloka dijo e bileng ya sebediswa melokong yohle, ke ho bediswa le ho entsha metsi. Ho beiswa ke mokgo wa ho baballa o sebedisang di-bacteria tse molemo ho fetola tswekere hore e be acid. E leng ho theha ditikoloho e nang le acid haholo hore dikokwanahloko tse kotsi di fele. Mokgwa ona ha o boloke dijo feela, empa hangata ho ntlafatsa boleng ba phepo ya tsona, mme o etsa hore ho be le ditakatso e ikgethang. Ho fellwa ke metsi, ho tloswa mongobo dijong, ho thibela ho hola ha bacteria le mosebeletsi wa e, o bakang ho senyeha. Mokgwa ona wa kgale wa ho boloka o sebetsa hantle bakeng sa ditholwana, meroho, ditlama le nama.

Ke nahana hore o tlameha ho qala kgwebo ya dihlahiswa tsa patsi. Hao Shebisisa patsi e fana ka mekgwa e mengata e fapaneng e le sesebediswa se ka ntjhafatswang se kopanang le hlokahalo, e ntseng e eketseha ya bareki ya thepa e bolokang dikolo ditikoloho. Ho tloha ho mapolanka a kaho ho isa ho tepa ya ka ntlung. Mesebetsi ya matsoho ya mafura o tla fumana tjhelete e ngata mmarakeng ka sesebediswa se le seng.

Ho lahla matlalo a dikgomo ka morao ho hlajwa ke ntho e mpe hobane ke tshenyo, ebile e kotsi tikolohong. Matlalo a na le boleng bo phahameng mme a ka sebediswa ho hlahisa dihlahiswa tse fapa-fapaneng tse kang letlalo. Ha o lahlwa ka mokgwa o sa lokelang, ho ka ba ka tshilafatso le dikotsi tsa bophelo bathong bohle bao ba kopanang le tsona.

Balemi ba ka fokotsa kgaello ya metsi haholo ka ho ntlafatsa mekgwa ya bona ya ho nosetsa. Sena se kenyelletsa ho sebedisa mekgwa e metle ya ho nosetsa jwalo ka nosetso ya marothodi. E isang metsi ka kotloloho metsong ya semela, ho fokotsa tahlehelo ya metsi ka ho mouwane le ho phalla. Maano a mang a kenyeletsa ho kotula metsi a pula, ho lekola mongobo wa mobu le ho amohela dijalo tse mamellang komello.

Mmuso o ka thusa dikgwebo ho fumana thuso ya ditjhelete, le hore ba tsebe ka dithuso tseo ka ho hlophisa tlhahiso leseding. Ho fana ka mananeo a fapaneng a tshehetso le ho fana ka menyetla ya ditjhelete e lebisitsweng. Sena se kenyeletsa ho theha di-portal tse bohareng tsa marangrang ho etsa diketsahalo tsa ho fana ka ditshebeletso le ho sebedisana le marangrang a teng a tshehetso.

Temo ya meroho e bohlokwa bakeng sa naha hobane e ama ka kotloloho polokeho ya dijo, phepo e nepahetseng le moruo. Meroho e bohlokwa bakeng sa ho fana ka dimatlafatsi tsa bohlokwa le fibre e kenyang letsoho dijong tse leka-lekaneng le bophelo bo botle bo ntlafetseng. Ho feta moo, temo ya meroho e ka phahamisa tjhelete ya batho ba mahaeng, ya theha mesebetsi, mme ya fetola mekgwa ya temo. Tseo kaofela le tse ding di bohlokwa ntlafatsong ya moruo le phokotso ya bofuma.